Dibanka di sekaseka dilo di akaretsa go sheba gore o tswa kae ga o na le letseno le le rileng le le tla go kgontshang ao tsena sekolo ka dinako tsotlhe ba sheba le dilo di akaretsa tsone tseo tota.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o tsaya tshweetso o tshwanetse o akanye gore a wa bereka gore o tle o patale sekoloto sa gago di karata tsa sekoloto a o nale bokgoni jwa go bula karata ya sekoloto e bile a o tla kgona go patala ka nako.

Histori tota le sekoloto di ama di go ama mo bokamosong fa o batla go dira sengwe se se botlhokwa o feleletse o na le dikoloto tse dintsi, jaana o sa kgone go fitlhelela dilo tse di botlhokwa ka nako ka gonne o ne o adimile madi o be o sa duele, jaanong seo se ka go senyetsa o tla nna motho o kolotang thata e bile o sa kgone le go bona dilo tse di botlhokwa ka nako.

O tshwanetse gore o nne le dipotso tse di botlhokwa tse di rileng gape, le go sheba histori ya gago le go lebelela gape dilo tse di botlhokwa gore akaretsa madi a a tsenngwang jalo jalo, gore kopo ya gago e tsamaye sentle tshwanetse o nne le kopo e siameng le gore ga o kolote, sekoloto sa gago ke gore se siame gore o tle o bone kopo e e siameng.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana ke gore, go le gantsi batho ga ba buise melawana, jaanong ba ba makala fa go na le ledi le le tsenngwang kgwedi le kgwedi le leng gore ba tshwanetse gore ba le tsee mo karateng, jaanong go le gantsi batho ga ba e le se wa tlhoko, ba hetsa ba dira diphoso ba tsaya kopo fela ko ntleng ga go bala melao le melawana.

Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata ka gonne o ka kgona go tlhalosetsa batho ba ba mabapi le batho ba ba bulang dikarata tsa dikoloto, gore melao le melawana e tshwanetse gore go nne ge jang ka dinako tsotlhe, le gore ba e foge diphoso tseo ka dinako tsotlhe.

Banka e ela tlhoko gore ga ona sekoloto kgotsa na ga o kolote gope le gore gape e sheba gore a o a dira a ka tiro e wa a e siametse gore o ka tsaya sekoloto, ba ela tlhoko le ka mokgwa o gore a o a bereka a go na le letseno le o le kry-ang kgwedi le kgwedi.

Overdraft-e, o molemo mo goreng o tshwanetse gore e dirise sentle, mme borai jwa teng ke gore, e fela tsena le merokotso e kwa godimo e batho ba se e leng tlhoko e feleletsa e go dira o nne le credit score e sa siamang, ke tsone di-risk tsa teng tseo e ka go tsenya mo dikolotong tse di tsitsibanyang mmele fa o sa e le tlhoko.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng mo account-ng ke gobane go na le merokotso e tsenngwang kgwedi le kgwedi, e o tshwanetseng go ya ela tlhoko, tshwanetse o duele ka nako go tila gore batle ba tsenye madi fa godimo fa o tlodisa tuelo go nna le madi a tsenngwang mo godimo, jaanong seo se ka dira gore sekoloto sa gago se e kwa godimo thata.

Tse o fitlheleleng di ama dituelo tse tsa dibanka tse di ko godimo dimo ke gore, go tsenngwa madi fa godimo, jaanong di tshweotso tse di siameng tsa go fokotsa ditshenyegelo tseno ke gore, madi a fokotsiwe a ye ko tlhatswe tota di-interest fee di ye ko tlhase jalo jalo.

Go lebelela thata di madi a tsenngwang mo godimo di nama nnyane gore a di ko godimo, mme o e le tlhoko seo, gore o seke wa patala masente a kwa godimo dimo ko dibankeng.

Go le gantsi fa banka o tswa ka naga kgotsa gone o nna le loeto ba cover-a sengwe le sengwe tota, mare jaanong fa o ya ko o tsaya loeto o tswa ka naga, go na le ka madi a mantsi thata a tsenngwang fao o tshwanetse o e le tlhoko fa o tsaya maeto o tshwanetse gore o le tlhoko madi a banka a tsenyang mo godimo, le gore fa o tswa ka naga madi a seke a nna mantsi thata.